Di-ATM tse ngata di bana le nomoro eo o ka e tobetsang hona moo ha e be o fumana mathata. Nka leka ho tobetsa mona ke bue le bona ha e be hao kgonahale nka ba founela ke ntse ke eme hona ATM-eng ke ba jwetse hore ho etsahetseng. Haeba ATM ena e na le bank-a, nka kena hana re bank-eng. Ke ba jwetse hore ke thotse tjhelete e nyane, empa nna ke neke batla e itseng. Ho ka thusa le hore ke ntshe slip hore ke ba bontshe hore ho etsahetse eng.

Dumela, ke ngodisitse ho bula account ya sekoloto. Empa ke bona ho so fetile dibeke tse pedi ho sa bane le motho ya kgutlang ho nna hore e atlehile kapa tjhe. Ke kopa hore o no ntjhekele hore ho etsahalang. Hobane ke bona nka re dibeke tse pedi ke nako e telele haholo, hosa bane le motho ya kgutlang honna ho njwetsa hore ho etsahala eng.

Kea e utlwisisa tletlebo ena ya hao, empa wa tseba di-account tsa bank-a di na le seo re se bitsang ditefiso tsa bank-a. Tsena di hulwa account-eng ya hao ho fapana le hore wena o lefelle ka mmele. Ke nahana hore ke se etsahetseng hore account ya hao e ifumane e se e na le negative balance.

Credit karata eka o kenya mathateng a maholo ha osa patale kgwedi le kgwedi. Ditefiso tsa kgwedi le kgwedi ditlo fapana letsa selemo le selemo. Mme hore o tle o ithole osa bane le mathata a mangata, otla ithusa hore ka kgwedi le kgwedi o patale ditifiso tsa ba reng otlameha o di patale ka kgwedi. Tsena se tla etsa hore tse tsa selemo le selemo di ye fatshe.

Diphetiso tsa tjhelete mahareng a di-account tsa hao. E ka ba mahala feela ha o sebedisa banking app o etsa ntho tsena bankeng e le ngwe. Empa ha eba o phetisa tjhelete ho tloha bank-eng e itseng ho isa bankeng e ngwe ha e noba mahala. Otla tlameha hore o lefe. Hona ho bonolo, mme hangata batla ofa lekgetho ya hore o batla tjhelete e phetehe ka nako eo kapa e nke matsatsi.

Ke kgalla hore nka be ke kenetse stokvel sena se fanang ka nama le dijo ha selemo se fela. Hona nka be o nthusa hobane ke ne ke tla kgona ho fa ba bang ba meloko. Hore ke ska kgona hore ke patale tjhelete e ngata ntse ke ba rekela dijo le nama.

Motswalle ke nahana hore account eo ka e bulang hore eo tswalele hantle ke ena e reng o ka kgonang hore o kwalle tjhelete for nakonyana e itseng e ngata. Hangata di bitswa fixed deposit account. Ke nahana hore ke yona e tla o etsetsang tjhelete e bonahalang, hobane yona e tla kgona hore e tswale.

Ha ke tsebe haholo ka forex, ho honyane hoo ke o tsebang hore ke mmaraka. Mme ke mmaraka wa lefatshe mo ditjhelete di rekiswang teng. Ke nahana hore ho ka sebetsa batho kapa dikgwebo kapa mekgatlo ya ditjhelete. Mme ba ka reka kapa ba ka rekisa ditjhelete tsena. Ho etsa phaello ka ho feto-fetoha ha maemo a phaphanyetsano.

Account ya polokelo e sa lefellweng lekgetho. Ke tsela e nngwe oka etsang hore o hodise tjhelete. E hantle ntho ena hobane ke tsela e sebetsang ya ho bokollela dipheo tsa hao. Hobane tswalwa efe kapa efe, meputso kapa phaello ya tjhelete e tla ba ntle ho lekgetho. E boetse hape e ofa monyetla wa ho feto-fetoha ha o sa tlameha ho itlama ho kenya letsoho nakong e tlang.

Ke bona nka re ntho ya pele e retla e etsang ho fumana motho enwa ya balehileng le ditjhelete tsa rona tsa stockvel. Ke ho ya sepoleseng ho ya bula nyewe. Re na le tsona ditokomane mme di tla re thusa hore re ba bontshe hore kannete rena le mathata ana. Nthwe ngwe e re ka etsang ke hoya ha hae mme re mo kope hore kannete re kopa tjhelete ya rona. Empa se sena le mathata hobane reka se kgone ho nka ntho tsa hae. Kannete ntho ena e re tshwere hampe haholo. Le nna ke ikutlwa ke se ke kula le ho kula hobane ke na le hlooho e sa feleng.

Mosuwehlooho kekopa kutlwisiso ya hao nyana. Hobane ke ne ke re ke patala tjhelete e ke e tlamehang ho e patala ya ngwana ka cellphone. Empa ere moedi wa letsatsi ke dikete tse hlano feela. Empa ketlo kgona ho kena banking app mme ke nyolle moedi. Hore e be tjhelete e ka lekanang ho patala. Kannete tjhelete yona e teng, mme sekolo sa ngwana se tlo patalwa.

Moratuwa ke bona nka re ho tla tlameha hore re bula account ya overdraft. Hobane kannete tjhelete yona re hloka ka potlako, empa ha re na yona. Sena se tla re thusa hobane e tla re ha tjhelete e kena account-ong e hulwe. Mme tifiso ha enoba ha kalo ho tshwana le ha e ne le credit karata. E tlo re thusa mme sekoloto e tla re ha tjhelete e kene ba se ba hutse se fele.